Ditlamelwana tse di tlwaelegileng tse di tlamelwang bagodi mo tikologong tse dintsi, ke ditleliniki le diseleke tsa pholo. Mephato ya ditlamelo tsa bagodi, di-pension tsa bagodi.

Go tlhokomelwa ke lelapa la gagwe, bogodi o nna le lorato tshegetso le kutlwelobotlhoko ya lelapa. Go boloka setso le botsalano, bagodi ba ikutlwa ba sa tlogelwe go fokotsa ditshenyegelo tse di tswang mo di ntlong tsa tlhokomelo. Go isiwa kwa ntlung ya bogodi, ke gore bagodi ba bona tshireletso le tlhokomelo ya semmuso ke baoki le dingaka, go fitlhelela ditlamelo tse di kgethegileng tlhokomelo ya malwetsi a bogodi, boikwetliso, dijo le bagodi ba kopana le bagolo ba bangwe, ga ba ikutlwe ba le nosi.

Dilo tse batho ba di lebeletseng mo setsong ke gore lorato le kutlwelobotlhoko, tshireletso ya botsogo boitumelo le tirisano le setšhaba go bolokwa ka tlotlo le seriti le peeletso ya madi le polokelo. Se se farologaneng le sa tota, se e leng boammaaruri ke gore setso le tlhotlheletso, tshireletso ya setšhaba, boitumelo le tirisano.

Mekgwa le seabe sa yone ke gore tlotlo le seriti sa batsofe, kutlwelobotlhoko le go tshegetsa lelapa. Go amogela diphetogo tsa batsofe, go thibela ya go tlogelwa le go di tlhotlhomisa mo setšhabeng.

Ee, lelapa la setšhaba di na le seabe se segolo mo go tlameleng batsofe, mme tsela le maemo a seabe seno se farologana go ya ka setso. Seabe sa lelapa tshireletso le tlhokomelo ya 'tsatsi le letsatsi lorato le kutlwelobotlhoko a boithabiso le kopanelo.

Mo tikologong nngwe le nngwe ditirelo tse di tlwaelegileng tse di tlamelwang bagodi, di akaretsa tse di latelang. Go tshwana le ditlamelo tsa botsogo ditlamelo tsa madi le phenšene, ditirelo tsa boitekanelo le boithabiso, tshireletso le polokelo ya ditshwanelo.

Ee, mo mafelong a a tlhokomelang bagodi go neelwa bagodi ditirelo tse di kgethegileng tse di tlhokegang ke batsofe. Mme go na le pharologanyo ya gore a di duelwa kgotsa e seng, mafelo a go tlhokomelwang bagodi mo setšhabeng, tshireletso le polokelo, kgotsa le tlhokomelo ya botshelo jo bo kgethegileng.

Se ke se bonwang mo thulaganyong ya puso ya gompieno ke gore, ditirelo tse di farologaneng tse di tshwarelwang ke setšhaba. Ke gore go na le mobile clinics, pension ya setšhaba, ditlamelo tsa madi le mananeo a tlhokomelo ya letsatsi le letsatsi. Dithuso tsa madi le molao, puso e na le molao o sireletsang bagodi le mananeo a go naya dithuso tsa madi, le ditirelo tse di kopanetsweng mo setšhabeng.

Pension-e ya puso e na le seabe se segolo mo boleng jwa botshelo jwa batsofe. Seabe sa phenšhene ya puso ke gore tshireletso ya madi ya motheo tshireletso ya botsogo le tlhokomelo ya 'tsatsi le letsatsi boitumelo le kagiso ya maikutlo. Ka kakaretso phenšhene ya setšhaba e kgona go tokafatsa boleng jwa botshelo jwa batsofe, ka tsela ya botsogo, madi, kagiso ya maikutlo le tshireletso. Fa pension-e e lekanyeditswe kgotsa e sa tsepame sentle, batsofe ba ka tlhoka dijo tse di maleba, tlhokomelo ya botsogo le boitumelo mo botshelong.

Pension-e ya puso yago tlhokomela batsofe, e na le seabe se segolo mo mokwalong wa madi mo malapeng le batlhokomedi. Seabe sa phenšene mo mokwalong wa madi, ke go fokotsa kgatelelo ya madi. Fa mogodi amogela pension maloko a lelapa ga tlhoke go felela madi a mogolo go motlhokomela. Go rotloetsa tshireletso ya botsogo le bophelo jo bo siameng, go thusa baithaopi le baoki ba lelapa, go tshegetsa boipuso jwa batsadi.

Mo Aforika Borwa motho o simolola go amogela madi a pension-e ya setšhaba fa a fitlha dingwaga tsa sixty. Ka ntlha yang go tlhophiwe dingwaga tse sixty ke gore go lebelela tlelaemete ya bophelo. Fa pension e neelwa pele ga dingwaga tse sixty, go ka nna thata go netefatsa tshireletso ya madi mo botshelong jwa batsofe, ka lebaka la mathata a batsofe. Dingwaga tse sixty, di lebeletswe jaaka kgolo ya motheo ya motsofe, fa batho ba setšhaba ba simolola go tlhoka go kgona go itirela ka bangwe. Go ditshenyegelo tsa setšhaba le go tshegetsa boipuso le botsogo jwa bagolo.